Zwine nda zwi shumisa kha luṱingo lwanga ndi WhatsApp u amba na vhathu vha hayani na vhashumisani na vhangana tshifhinga tshoṱhe. Nda shumisa TikTok u ḓiborolosa ngayo musi ndo dzula hu sina zwine nda kho ita zwone nda shumisa inthanethe u vhala mafhungo uri hu kho itea kha shango ḽine nda dzula khaḽo nda shumisa Facebook u sedza zwithu zwine zwavha zwi kho itea kha maṅwe mashango na kha shango ḽine nda dzula khaḽo kana dziṅwe dzi province uri hu kho itea ni uri ndi dzule ndi updated.

Zwine nda nga vha eletshedza zwone ndi zwa uri radio kha ivhe na tshifhinga tsha pfu tsha tsha zwithu zwa pfunzo zwa u funza lushaka nga ha vhutshilo zwa u funza vhushaka nga u ita dzi tshelede zwithu zwo no nga uri radio ivhe na tshifhinga tsha uri u bva nga iri ya u thoma u ya vha iri ha vhuvhili hu ḓo vha vha hu kho angwa nga ha vhulimi kha vhathu vhane vha khou ṱoḓa u ita vhulimi uri vha thomisa hani kha vhathu vhakho nyago rengisaho zwithu zwi no nga dzi khuhu vha itisa hani i vhe na zwine zwi ḓo ita uri vhathu vha vhe na dzi tshelede vha kungedzee vha wane mishumo.

Musi ndi sathu fhirisa mafhungo ane nda vha ndo a vhona kha internet ndi dovha nda sedza arali i internet i kho guguḽu chrome ndi dovha nda ṱuwa nda ya nda sedza kha Facebook nda vula na radio nda thetshelesa uri ndi kone u ḓivha uri zwa vhukuma vhukuma ezwo zwithu ndi ngoho naa nda dovha hafhu nda vhudzisa vhaṅwe vhathu vhane vha vha tsini hanga vho no ḓivha nga ha mafhungo a radio uri izwo zwithu zwine zwa kho a ambiwa afha vhaya zwiḓivha naa ngauri vhunzhi ha mafhungo ane avha akho ambiwa kha internet a si oṱhe ane a vha a vhukuma maṅwe a vha a mazwifhi.

Ndi fhulufhela tshisima tsho khetheaho nga tshine tshavha tsho ḓivhiwa nga muṅwe na muṅwe tshi sa ambiho mazwifhi tshine tshifhinga tshoṱhe tsha ri fha vhuṱanzi ha vhukuma ende tshifhinga tshoṱhe tshine tshavha tshi sa kho dzhia sia musi tshi tshi ri ḓisela mafhungo ende tshine tsha amba vhungoho fhedzi tshifhinga tshoṱhe ndi tshone tshine nda ḓifhulufhela ngatsho tshifhinga tshoṱhe ndi sa dzhie side.

Nṋe u ya nga ha nṋe ndi vhona mikano ya kha data dza tshitshavha i ya ndeme nga maanḓa ngauri vhana vha musala uno vha ṱuwa vhaya kha dzi internet kana dzi Wi-Fi dza tshitshavha vha yo vhona zwi sa vhoniwi nga vhana vha ya vha yo vhona na mimuvi vha balelwa u ita zwithu zwa tshikolo ndi vhona zwi zwa ndeme uri inthanethe ya tshitshavha i vhe na mikano i sa soko tendela u dzhena kha dzi link dziṅwe na dziṅwe.

Ndi nga ṋanga DSTV ine nda ḓovha na tshiṱitshi tsha u vhona mafhungo na mutsho havha na tshiṱitshi tsha u vhona dzi bola tshifhinga tshoṱhe na tshiṱitshi tsha u vhona magula na tshiṱitshi tsha u vhona manaidzheria na tshiṱitshi tsha u vhona zwithu zwo no nga vho muvhango musi ḓuvha litshikovhela na skeem saam.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri dzi application kana dzi webusaithi dzi shumise luambo lu ne muthu muṅwe na muṅwe a lu pfesesa ngori a si vhathu vhoṱhe vhane vha pfesesa luambo lwa lu isimani zwi nga thusa nga maanḓa uri hu vhe na u translatiwa kana u ṱalutshedzwa ha lunwe luambo uri muthu muṅwe na muṅwe a zwi pfhe ndi zwa ndeme nga maanḓa uri luambo lwau lwa ḓuvha na ḓuvha luvhe fhethu hoṱhe tshifhinga tshoṱhe zwi thusa kha u aluwa zwithu ngauri vhunzhi ha vhathu ri balelwa u ita zwithu ngori ri vha ri khou balelwa u pfhesesa luambo luno kho shumisiwa arali ha shumiswa luambo lu ne iwe muṋe wa lu ḓivha zwi vha zwi khwiṋe.

Maitele a vhuṱali ane avha AI a kho khakhela nga maanḓa vhunzhi ha vhaswa nga uri ano maḓuvha na musi vha tshi vhidzwa u ita dzi interview dza mushumo vha vha vha sa ḓivhi uri vha ḓo fhindula zwifhio nga uri tshikoloni vha nwala dzi assignment dzi thesite nga yone AI vha a balelwa u ḓivha zwone vhavha vha kho dzhenelela zwone tshikolo zwi tshiya kha vhutshilo vhuswa a uri ha miṅwaha i ḓSho zwi ḓo konḓa nga maanḓa uri ri vhe ri khou to shumisa mihumbulo yashu vhathu ri ḓo vha ri khoto shumiselwa dzi AI nga uri mulandu wa uri riṋe ri ḓo vha ri sa kho gudisa vha miṅwaha i ḓaho uri muthu u tea u panga na muhumbulo wawe kha zwiṅwe zwi.

Hai a thi thu vhuya nda khetha hune nda ḓo ya hone nga mulandu wa Wi-Fi ngauri Wi-Fi ya tshitshavhani i dzulela u vha siḽou kana i shuma u lenga ngauri vhunzhi ha vhathu vha vha vha kho i shumisa zwithu zwinzhi vhunzhi ha vhathu vha vha vha kho downloader zwithu zwinzhi nga khayo Wi-Fi ya tshitshavhani ndi tshi a u renga a thi sedzi mafhungo a Wi-Fi ndi dzhena shophoni nda renga zwine nda kho renga zwone nda ṱuwa.

Dzi radio dzapo ano maḓuvha dzikho ṱangana na khaedu ya uri vhunzhi ha vhathu a vha tsha thetshelesa radio vha vha vho to ḓi vhalela mafhungo kha dzi internet vha ḓi vhonela mafhungo kha dzi founu. Mara arali dzi radio dza vhupo dza nga khwinisedza khwinifhadza dza thoma u ita zwithu zwine zwavha zwa pfunzo kana zwithu zwine zwa ita uri vhathu vha wane mishumo nga khayo vha ḓo dovha wa wana vhunzhi ha vha thetshelesi u to fana na musi arali vha nga ri nga iri ya vhu twalafu u thoma u swika iri ya vhuraru ri ḓo vha ri khou amba nga ha mishumo na vhubindudzi na vhulimi zwi ita uri na vhathu vhane vha vha na dzangalelo vha dzulele u thetshelesa vha tshi kho itelwa uri vha ḓivhe nga ha vhubindudzi kana nga ha mishumo kana nga u rengisa.

Luvhilo lwa Wi-Fi ya tshitshavha lua lenga nga maanḓa zwi tshi bva kha uri vhunzhi ha vhathu vhono vha vha kho i shumisa vhavha vha tshi kho to ya u vhona mimuvi kana u yo downloader zwithu zwihulwane zwa ita uri Wi-Fi ya tshitshavha i lenge na musi ni tshi khou nyanga u to vula milaedza ya kha dzi watsap na wana zwi kho dzhia tshifhinga nga maanḓa mara mu vhathu vhaṋe vha dzi Wi-Fi vha nga khwiṋifhadza nga uri vha vhe na mikano nga khayo uri i shumiselwa zwifhio.

Hu na zwifhinga zwiṅwe zwa ṅwedzi zwine dzi data nda dzi shumisa nga maanḓa ngori nda vha ndi khou apuḽaya mishumo kana nda vha ndi khou apuḽaya zwithu zwa tshikolo, ndi khou sedza mishumo kha inthanethe kana u ṅwala dzi assignment ndi tshi khou sedza nga intahnethe. Ndi tshone tshifhinga tshine nda ḓadza nga maanḓa data.

Matangwa ano tangwa kha radio a takadza nga maanḓa ndi ngazwo ndi tshi a tevhela vhunzhi hazwo a ni gudisa ngaha u aluwa vhutshiloni. Maṅwe a ni gudisa ngaha vhutshilo uri vhutshilo ndi tshithuḓe. Maṅwe a ni ṱuṱuwedza zwo ri ni songo neta arali ni tshi khou toḓa mishumo sa riṋe vhaswa vhane ra vha ri khou toḓa mishumo.

Hai a thi navho tshenzhemo ya uri ndo wana, ndo no ḓiwana ndi kho renga dzi data dza masheleni manzhi khotsi anga ndi muthu vhane vha tou badela Wi-Fi ya ṅwedzi ine ya ita faifi handirete, ya i sa fheli u swika ṅwedzi u tshi fhela.

Zwifhingani zwa murahu ro vha ri tshi renga data hedziḽa dzo no bva na data dza vhusiku nga zwifhinga zwa COVID ro vha ri tshi vuwa vhusiku na khaladzi anga ra downloader dzi muvi na dzi serisi uri data dza vhusiku dza sa fhelelwe nga tshifhinga, ngori kanzhisa data dza vhusiku a dzi na mushumo.

Muthu a tshi khou tou thoma u shumisa dzi data a nga langa dzi top-up dzawe nga u, nga u sa shumisa kana u sa vula kana u sa downloader zwithu zwiṅwe na zwiṅwe uri a kone u vhulunga data yawe.

Dzi muvi dzine nda dzi funesa ndi dzi muvi dza lufuno, dzi vha dzi khou ni gudisa uri lufunoni ni itisa hani na muthu waṋu, na dzi muvi dza ma Nigeria dzone dzi tou nṱakadzela entertainment fhedzi.

Mashango o no bveledza vhuḓimvumvusi ho no takadza kha theḽevishini ndi ma shango a ngaho a vho Amerika, mashango a nnḓa, mashango a vho Nigeria, mashango a vho China a na mimuvi yo no takadza nga maanḓa.

U vhona, u ya nga ha nṋe ndi vhona zwo tea uri data dzi fhele ngauri arali dza sa fhela vhaṅwe vhathu vha ya kona u dzi bannga dza fhira tshifhinga tshe tsha ṋekedzwa zwone na vhaṋetshedzi vha dzi bannga vha nga si wane phurofithi.

Ee u ya nga ha nṋe ndi vhona matangwaapo o imela tshitshavha ngauri matangwa oṱhe a na miṅwaha uri aya matangwa a vhonwa nga vhathu vha miṅwaha mingana, ha dovha hafhu a vha matangwa a pfhunzo ane a funza vhathu nga ha u ṱoḓa mishumo, nga u thoma dzi bisinese na zwiṅwe zwinzhi.

Vhunzhi ha vhathu vha shumisa data dza Vodacom na dza CellC ngauri dzi a farea ende a dzi ḓuri. Ende dza CellC dzi takalela uri vha ya ni fha dza masiari fhedzi vho dzi ṱanganyisa na dza vhusiku dza vha tshithu tshithihi.

Ee, i hone mimuvi ya Afrika Tshipembe yo eḓanaho i no tamba kha dzi Netflix, Showmax ya vhathu vha fhano Afrika Tshipembe. Ndi minzhi, ndi minzhi.

Mbekanyamushumo ine ya sumbedza zwavhuḓi mvelele yanga ndi Zwa hashu na Muvhango ngauri vha khou ḓi vha vho farelela, vho fara sialala ya Tshivenḓa. I mutshato kana minyanya ndi yeneiḽa ya Tshivenḓa, zwiḽiwa ndi zwezwiḽa zwa Tshivenḓa. Vha khou ḓi ya vha tshi ya u luvha misanda u fana na zwine ra ita zwone kha mahosi a vho riṋe fhano Venḓa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri dzi nyambo dzapo dzi shume kha dzi digital ngauri vhunzhi ha vhathu ri ya fhedzi ro dzhena zwikolodoni nga u sa kona u pfhesesa dzi nyambo. Hu na dzi adivethe dzine dza sokou pop-up na rumela apuḽikhesheni ni sa ḓivhi zwo ri ni khou rumela apuḽikhesheni ya mini matsiko ni khou rumela apulikhesheni ya u apuḽaya tshikolodo ngauri a no ngo zwi ḓivha uri ndi mini nga u balelwa u ḓivha luambo.

Ee tshifhinga tshoṱhe ndi tshi ṱalela Muvhango na zwa hashu, ndi vha ndi khou ṱalela u pfha luambo lwa Tshivenḓa lu tshi khou ambiwa nga kha theḽevishini, na u thetshelesa vhaṅwe ha vha vhathu vha si vhavenḓa vha tshi khou ḓigudisa u amba luambo lwa Tshivenḓa.